Titjhere tsa rona le tsona di hloka ho ya filiting moo ba ilo ho ikwetlisa. Ha se bana fela ba ka ikwetlisang, le batho ba baholo, ba hloka ho ikwetlisa hore mmele ya bona e dule e bolokehile. Titjhere ya ka e hlola ikwetlisa mabapi le bophelo ba hae, hore boloke a tiye mmeleng.

Ke rata sebini sa rona sa Brenda Fassie, Brenda Fassie ke , ke motho e leng horeng o bina haholo ene o mamelwa ke bohle. Ke rata haholo hobane o na le , o ne ana le botho, o ne a tseba le ntho a e etsang.

Ntatemoholo o njwetsitse ka tsa ho ikwetlisa, hore ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo mmeleng ya batho. Di siki ha a di fumane ha bobebe, o ntse a dula a le, a a le boemong boo bo lokileng. Ho bohlokwa haholo re dule o o ikwetlisa motswalle hore le rona re kgone ho , ho tshwana le ntatemoholo a dulang a le maemong a lokileng.

Ka tsebo ya hae ya ho kwetlisa batho ba baholo hore mmele ya bona e dula e hlwekile, e dule e tiile maphelong a bona.

Ke rata haholo ka raditebele, raditebele ya bitswang John Cena. John Cena ke raditebele wa kgale e e kgale re mo shebella ho tloha bonyaneng, le hona jwale re ntse re mo shebella. O tumme haholo lefatshe ka bophara. Ke yena ya nang le di-cup tse ngata tsa ditebele.

Ema monna ka ho bapala ka kotsi enana. Kotsi ena e re hlolang re bapala ka yona e kotsi haholo ho ba o ka tloha wa nka dintho ka moya le moo o tswang teng be be ba o tenne. Jwale o tlo ntshetsa mosito ho nna, ha ke rate ya ha o re bapala ka tsela e tjena hoba ho kotsi haholo.

Ho bapala bolo ba ka kgona ho finyella ho bapala bolo, rugby, cricket, netball le tse ding tse ngata.

Ke papadi ya skateboard e tla lokelang ho tla mona Afrika Borwa hore bana ba kgone ho ithuta ka ho skate-a.

Papadi e teng mehopolong wa ka, ke hore ke bapale bolo, ke dula ke ntse ke e bapala. Ho ba Banyana-Banyana ba tswella pele, le bolo ya bona e se e shebellwa ke lefatshe ka bophara. Le nna ke batla ho iphumana ke le moo.

E ka ba ntho e ntle, e ka ba ntho e ntle haholo setjhabeng sa rona hore batjha ba tsebe ka dipapadi tsa rona tsa setso.

Ke neng ka rata hore o bapala dipapadi tse ding tse bohlokwa, jwalo ka dipapadi tsa bo mme tse akhaonting jwalo jwalo. Ho na le dipapadi tseo leng hore o ka kgona ho di bapala ntle le eo e o e bapalang, hobane e tlabe e se na molemo. Ho na le tse etsang molemo bophelong ba hao, o qetelletse o fumane tjhelete ka dipapadi tseo.

E ke e fumaneng sekolong ke ho . Katleho ya ka e ke e fumaneng sekolong ke ho bapala bolo. Le hona jwale ke ntse ke e bapala, ke atlehile haholo ke ho bapala bolo. Ke batla ho iphumana ke bapala bolo ya banana.

Ke bona e le dipapadi tse lokileng maphelong a rona. Hore re dule re ikwetlisa hore maphelo a rona a dule a eme, a tsepametse. Le hore re kgone ho ja hantle, re tiye masapo.

O tshwara jwang, le hore nka kgona ho thabela ho ba lakatsa mmele hore na mmele nka kgona ho tshwara jwang le hore hore na mmele o tlameha o je eng hore o dule o o atlehile mmeleng. Le hore ke ikwetlise, nka ikwetlisa ka tsela e jwang.

Ha o le moetapele di papading, o lokela ho ba, ho ba na le botho ba hore o kgone ho bua le batho, le hore batho ba kgone ho support-a hohle moo o yang teng. Le ha o ka ba na le kotsi kapo o hloka thuso, o kgone ho fumana thuso.